Eya, ha ke na le nako e le hore ba ya bapala. Ke ya ke lo ba shebella ka le leng la matsatsi. Mara ha se mohlaena.

Dipapadi tse ke di tsebang, tse batjha ba ka e finyellang ho tsona. Ke chess, tennis le rugby.

Rona le ba bang be ke ba tsebang moo ke dulang teng. Re na le hore re bapale dikarete, kapa yona chess, kapa ho na le game e bitswang snake ladder.

Bana ba sejwalejwale ha ba rate dipapadi. Ke bao le bao. Bana ba sejwalejwale ba rata di dintho tse hlahelang marangrang, ba rata difounu. Ke tjho jwalo hobane ha o ka wa mo botsa hore le homework ya hae o entse, a ke ke ba o araba. A ke ke be a o jwetsa ka dintho tsa ithutileng tsona sekolong. Mara mo botse ka dintho tse hlahelang marangrang, o wa di tseba.

Rona dipapadi tse teng sekolong ke hockey, rugby, netball, tennis, marimba. Re ke ke be ra fetola dipapadi tsena hobane ke tsona tse thusang bana ba ntshe bodutu.

Ntho e etsang mosebetsi wa sehlopha o be bonolo, ke ha bana ba dula ntse ba practice a seo se ba se etsang. Ha o dula o ntso o practice ntho o e etsang, o tlo qetelletse o hlotse. Mara wa nna wa bapala wa seka practice ntho eo o tshwanetseng o etse, o tlo hlolwa.

Motho a sa bapaleng dipapadi, ke motho ya bodutu. O dula a touta, o na le stress. Mara motho a dulang a bapala di-game kelello ya hae e dipapading mono. Ha e mathateng a hae kapa mathateng a mo hlahelang a bophelo. O dula a e kelello ya hae e dula e keep-a busy.

Kotsi ya hore o dule o shebane le phone, ke kganya ena, le bone lena la phone le tlo qetelletse le o senyeditse mahlo. E re jwale ha o so o tsofetse, o so na le bothata ba mahlo. Light e senya mahlo a motho.

Thabo o se o hodile jwale. Nthwena ya hore o dule o ntso o shebelletse kapa o bapala di-game tse tsa hao tsa e-sports ho ya hloka. O dula o robala, o ja, o bapala ntho tsena tsa hao, ha qeta ha o hlape. O nahana hore ha o le thirty years, ke mang a tla thabela ho kena kamanong le wena ya lerato, o ntso o phela tje? A ko eme a itlhotlhore, o lo batla mosebetsi. Tsenana ke tsa hore feela o nne o e keep-e busy, o ntshe bodutu ha seng o behe bophelo ba hao ho tsona.

Sebapadi se tshwanetse se bue maikutlo a sona pele ho mosebetsi wa sona. Pele a tlo bapala, ho ba jwale kelello ya hae e tla be e ntse e le bothateng a sa kgone ho concentrate. Tshwanetse a hla bue mathata a hae pele a lo sebetsa.

Bana ba sekolo, haholo-holo high school. Ba hloka di di di-sports sekolong hoba di ba tlosa bodutu, di etsa hore le kelello le mmele, e hlweke. Ho ba mmele o dulang o dutse o tlo kula.

Ha ho hantle hore bana ba sekolo e be bona ka mmele ya bona, le ditalente tsa bona ba bapale sports ha qeta tjhelete eo e sekolong. Why e saye ho ona bana? Nna e nketsa hore ke ikutlwe hampe. Ha o hantle hore o sebedise motho, mara motho a sa thole ntho ya tshwanetseng eo a e sebeleditseng.

Ke ha ntse re nka di-video. Ho se ho na le marangrang a bitswang di-TikTok le di-Instagram, le tsona di-Twitter. Re behe di-video tseno tsa ha bana ba bapala kapa batho bao ba dlalang football eno. Papadi ya bolo. Re ka nna ra di beha marangrang hobane marangrang ke nthwe ngwe e potlakang. Ha o e post-a le batho ba hole se ntse ba e bona.

Mokgwa oo wa boikwetliso o sebetsa hantle hoba batho bana ba ilemelang dijalo tshimong tsa bona. Ba ithusa hore ba seka nna ba ya mabenkeleng ba lo reka meroho, ditapole, jwalo jwalo. Hape ba save-a le tjhelete.

Ke motlotlo haholo hampe ka sehlopha sa rona sa rugby. Ho ba se kgona ho re beha mmapeng le rona re le Afrika Borwa. Ho re dipoleke tse ding di di-country tse ding di re tsebe hore ha re hlolwe ha bonolo.